Mali ya wena hi ku olova loko u tirhisa eWallet, cash send kumbe instant money, ku tirhisa mobile banking kumbe bank app swa pfuneta swinene leswaku u amukela mali ya wena ya mpfuneto wa vaaki hi ku tirhisa tihakelo ta tiselifoni.

Ndlela leyinene yo hlayisa mali ya wena ya lembe na lembe ya ku huma pension u nga tirhisa akhawunti ya ku hlayisa mali kumbe u kombela leswaku entirhweni va ku kokela mali yo karhi n'hweti na n'hweti leswaku u hlayisa mali ya wena ya lembe ya ku huma pension.

U fanekele leswaku tiakhawunti ta wena ti va ti hakeriwe kahle nakona credit score ya munhu yi va yi va yi yime kahle leswaku u kota ku kombakomba mali ebangi.

A tirhisa eWallet, ku tirhisa cash send kumbe instant money nakona swilo leswi u tirhisa hi mobile banking kumbe banga ya app.

Hikuva kun'wana na kuun'wana ku va na vugevenga vo tala la emisaveni se swi kahle tikhampani ti va ti ri na nkarhi wa ku rindza leswaku va vanhu va nga endli vugevenga.

Ina, hi ku tirhisa vutlhari bya timali ni ku tirhisa switirhisiwa leswi nga kona.

Swi ya hi ka mbirhi swi ya hi ku wena i swi kotisa ku yini loko ku ve ku mali a yi pfumeli leswaku i nga xava yindlu i nga lombanga mali ebangi nakona i nga xava loko mali a yi pfumeli i nga lomba mali ebangi leswaku i kota ku xava yindlu.

Ndzi nga vutisa leswaku i tihakelo tihi leti hlanganaka na khadi leri, ndzi lava ku tiva leswaku ntsakelo wu vekiweke njhani ni loko wu cinca hi nkarhi. Xana ku ni nkarhi wa ntshunxeko loko ndzi nga swi koti ku hakela hi nkarhi?

vutisa leswaku a ku na ndlela yin'wanyana ya yi nga ta ni pfuneta leswaku ni kota ku hakelela n'wana eyunivhesiti mayelana na timali ya tidyondzo.

Xikweleti xa xa xichudeni eAfrika-Dzonga va rhanga va kota ku vona leswaku i ta kota ku hakela mali leyi u nga yi lombisa ke.

Switandzhaku swa kona i ku va ku tekela xin'wana na xin'wana lexi i nga na xona endlwini, ku nga va swilo leswi nga na nkoka endlwini va nga ku tekela swona kumbe va ku tekela makhadi ya wena or va ku tekela makhadi ya vana ya ku hola mudende.

Ntsengo wa mali wa tidyondzo wu nga khumba swiboho swa vatswari loko va lava ku teka xikweleti xa xichudeni hi tindlela to hlayanyana, ku ka ku nga ku kambisisa leswi va nga swi va nga swi kota ku hakela, ku kombisa tihlawo ta xikweleti, ku langutisa ntsakelo wa xikweleti, ku anakanya hi vuyelo bya dyondzo.

A va ku nyiketi loko i tshikini entirhweni a va ku nyiketi va ku nyika loko kumbe vona ekhampanini va ku hlongorile.

Ni vona ku ri mianakanyo ya kahle leswaku munhu a ti tshegela hi minyikelo ya vaaki hikuva swa endleka na mali ya kona ya vaaki yi nga endli mfunguneto wa xilahlo so swi kahle ku vanhu va joyina ti ti ishurense leswaku va kota ku yi kota ku va lahla kahle.

va sindzisa vanhu hi ku hakeriwa mali ya vona loko va va chaviseta kumbe va va tekela makhadi kumbe va va tekela swilo leswi nga na nkoka etindlwini ta vona.

A ni ta titwa mbilu ya me yi vava swinene hikuva mina ku ya hi mina ndzi tiva leswaku ku tirhisa selufoni selufoni hi bangi swa pfuna swinene ene futhi swi va swi khe swi i ndlela ya ku hlayiseka leswaku u nga tirhisa bangi ya selufoni, so ndzi nga twa mbilu ya mina yi vava swinene.

Mina ndzi tiva Capitec bank leswaku i bank leyi tivekaka hi ku nyika swikweleti swa swichudeni naswona yi na tintswalo ta kahle ene nakona i nga kota ku ti hakela hi ku olova.

Thembi ndzi lava ku hlamusela mhaka ya pholisi ya vutomi ya kokwana wa wena, hi ku ya hi milawu ya ma ya Maheso insurance company, khampani ya hina yi nyika life cover eka vanhu va malembe ya xikarhi ka eighteen na sixty-nine ntsena, leswi swi vula leswaku loko munhu a fika eka malembe ya ya tsumbeka n'hweti leyi taka swa boha leswaku a susiwa eka pholisi hikuva a nga ha a nga ha fanelanga hi milawu ya khampani. Leswi swi vula leswaku a nge he funengetiwi hi pholisi leyi.

Ndzi nga vutisa leswaku i tihakelo tihi leti hlanganaka na akhawunti ya mina, i ntsakelo wa malandza ya akhawuntu i khale ngopfu kumbe ehansi, xa vunharhu i ku xana ku na nkarhi wo hakela xiphemu xa tihakelo naswona i yini swiboho leswi hlanganaka na ku hakela malandza.

Xiboho lexi ni nga ta xi endla i ku veka munhu wa ku tshembeka kusuka emutini wa wena na leswaku leswi nga ta swi tekela nhlokweni i ku vona ku munhu loyi wa swi kota ku tirhisa mali ke.

Ina, mina ndzi vona swi ri na nkoka ku va na inshurense ya vutomi hikuva swa pfuna na loko u tshuka u hundze emisaveni leswaku vana va sala va hlayiseka hi mali ya insurance.

Mina ndzi vona ndlela ya ku antswa i ku veka mali hi ku tirhisa bangi ene nakona ka ku tirhisa bangi swi va swi hlayisekile swinene ku tlula loko yi veka mali ehenseni ka matirasi hikuva ematirasini van'wana va ku yivela siku rin'wana na rin'wanyana mara loko yi ri bangini mali ya vona yi va yi hlayisekile.

mbuyelo swinene loko vanhu va tirhisa tiselufoni hikuva swi va swi hlayisekile leswaku mali ya vona yi va yi hlayisekile loko va tirhisa tiselifoni emakaya.

Ndlela leyinene ya ku aka rifuwo ra nkarhi wo leha i ku veka mali ebangini kumbe ku tirhisana na vanhu va ti ishurense, hi yona ndlela ya rifuwo ra nkarhi wo leha.

Xo sungula lexi ni nga ta xi vutisa i ku pholisi yi teka vanhu lava nga na malembe mangani nakona ya teka vanhu lava nga na mavabyi ya ku tikeleka nakona xana yi hakela mali muni.

Mina a ndzi voni ku ri anakanyo wa kahle wa ku tirhisa wa ku tirhisa balloon-i ku hakela movha lowu tirhisiweke, hi ku ya hi mina ndzi vona swi ri swi ri na nkoka ku munhu a hakela mali leyi u nga verekiwa yona hi ku loko wo hakela hi balloon-i u ta hakela malembe ya ku tala swinene.

Xo sungula i ku kambisisa ku ndhawu yi le yi le nawini ke, xa vumbirhi i ku u kambisisa leswaku u nga kota ku endla bindzu ra wena ka ndhawu leyi u nga ta yi lava leswaku u kota ku hirisa.

A ndzi vona leswaku swi pfuna leswaku i ta kota ku hlayisa mali a wu nge he hakeli mali i ya hala na halawa, so swi kahle leswaku vanhu va tirhisa tiselufoni ku amukela mali.

Byi nga pfuna hi ndlela yo tala, ku lunghisa matshalatshala ya timali, ku pfuna vanhu va ku nghena eka swilaveko, ku tlhela ku endla ku ku endla ka ntlawa wa hlonga, ku pfuna vanhu ku hlawulela swilo leswi vuriwaka.

Ku ta laveka wena, ku laveka na mavito ya wena, ku laveka ni leswaku u tshama kwihi naswona va ta lava na ID ya wena leswaku va ta kota ku vona leswaku hi wena i pfulaku bangi himpela ke.

Ina u nga hlanganisa khadi ra ra debit na Apple Pay kumbe Google Play loko bangi ya wena yi yi seketela.

Ndzi nga hlamusela leswaku leswaku i xiphemu xa milawu ya bangi ni ya vuhumelerisi bya timali leswaku hi sivela vunghwavava lebyi nga ha endliwaka hi account yo tani.

Byi ta kurisa ntshovelo kumbe ku tiyimisela eka matshalatshala, xin'wanyani i ku aka vumundzuku lebyi tiyeke, xo hetelela naswona swi ta ni pfuna ku endla minkarhi ya rifuwo yi va ya xiyimo xa le henhla.

Ndzi nga langutisa ntswalo lowu nyikeriwaka na tinghingiriko kumbe swibalu swa ku nghena na nawu wa ku hoxa ni ku humesa mali na swikoxo swa mali yo hlayisa.

Ndzi nga kuma ndlela yo tshembeka yo hakela mali leyi ni yi lombeke, ndzi nga xavisa kumbe ndzi nga rhentisa ti-room-u ni kota ku hakela mali hi switsongoswitsongo.

Vavasati hi vona va talaka ku joyina switokufele hikuva va na vutivi byo seketelana, futhi va na ku pfuleka ka mikateko ya mindzavisiso.

E-e tipholisi hinkwato ta ndzindzakhombo wa xilahlo a ti na nkarhi wo rindza hikuva xilahlo xi nga humelela hi xitshuketa.

Mbuyelo wa kona i ku wu andza ku fikeleka eka timali ku hlayisa nkarhi mali ni khombo ku kurisa bindzu na vuswikoti bya nhundzu.

Ku tshamiseka ka vatswari ni vatirhisi ku hlaya ni twisisa swa vanhu na ku lunghisisela bindzu ra nkarhi wo leha na vutirheli bya misava ni vuyimeri.

Akhawunti yo hlayisa mali leyi nga na ntswalo lowukulu i akhawunti leyi endleriweke ku pfuna munhu ku hlayisa mali nkarhi wo leha naswona yi nga nyika ntswalo lowu tlakukeke eka mali lebyi hlayisekeke.

Ina, hikwalaho ka ku mali ya lembe na lembe i khoto leyi bangi yi endlaka leswaku yi hlanganisa switirhisiwa ku lawula ni ku nyika vutirheli bya khadi ra xikweleti.

Ku aka rifuwo hi ku hatlisa na ku dyondza ku lawula mali kahle xo hetelela na kota kuma ntswalo wo tala.

Khadi ra debit u tirhisa mali leyi u nga na yona eka akhawunti ya wena, ivi khadi ra xikweleti u tirhisa mali ya bangi kambe khampani yi ku nyikaku yona, kumbe u fanele u hakela malombolombo ya wena hi nkarhi.

Makhadi ma xikweleti ma ku nyika nsinya wa mali leyi u nga ta yi tirhisa ku xava swilo ku ma ku endla mindzavisano.

Swi nga pfuna hi ku aka vuxaka lebyi tiyeke na ku pfuna ku antswisa vutshamo.

Hikuva ndzi ta lava ku aka rifuwo ra nkarhi wo leha na ku hlayisa mali eka ndhawu leyinene na ku olovisa ku ku hlayisa swipimelo swa timali.

Ndzi nga chava, ni ku tala mavondzo loko ndzi vona leswaku vanhu lava a ndzi va tshembeke va nga swi koti ku hlayisa mali ya mina.

Ku tswariwa ka mali hi ndlela yo biha ta ku ka u nga tiyisekisi ka swipimelo swa milawu ni ku tirhisa.

U nga kota ku lawula kahle mali ya wena, na ku kuma xikhumbhelo xa ku tirha ka bangi.

Ndzi nga ya ebangi hi xinawu kumbe ndzi tirhisa foni ya mina.

Eya hikuva u nga kuma xiphemu xa mali xa malembe lama e ya eka masiku yo sungula ku ya eka March, loko u pfula khadi hi ku sungula kambe u kha u nga khanseli xikweleti mali ya lembe na lembe a yi ta tsandzeka ku tlheriseriwa.

Khensani u fanele u hakela mali leyi u nga yi lomba hikwalaho ka ku swi ta ku pfuna ku hlengeleta vuhlayiseki bya rihanyo ni vutomi bya wena.

E-wallet yi pfuna ku ololoxa ku tirhisa mali ku ya emahlweni ni ku endla leswaku ku fikelela mali ku va ku hatlisa ni ku antswisa vutirheli bya vukhongeri bya mali eka vanhu hinkwavo tibangi timbirhi leti tirhisaka e-wallet i FNB na Standard Bank.

Swi komba ku hlayisa ntokoto wa mali ni ku tshembeka ni ku landzela swipimelo swa bindzu.

Mina ndzi vona ku ri mhaka ya ku biha swinene hikuva swi nga vanga swiphiqo swa rihanyo.

Mfumo wu fanele wu pfuneta hikuva rihanyo i ntlhontlho wa nkoka swinene eka munhu un'wana na un'wana.

Gezani a nga tirhisa swiletelo swa ku tirhisa USSD code kumbe a nga xava airtime eka switolo swa le ntshoveni.

I ku pfuna vateki ku kuma mali ya ku hi nkarhi ni hi ndlela leyi hetisekaka naswona ku sirhelela mali ya vona hi ku tiyisisa ku hetisisa ka bindzu ni ku tshama kahle na vateki.

I ku kuma fomula ya ku lomba mali.

I mhaka ya nkoka swinene hikuva yi komba ku humelela ka thekinoloji ni switirhisiwa swa timali swa le minkarhi ya n'wina.

Yi na vuxaka swinene ni vuhlayiseki bya rixaka ni nhluvuko wa mabindzu.

Ku pfamala ka ntiko wa inthanete.

Ndzi nga n'wi vonisa leswaku a nga khanseli hikuva u ta n'wi pfuna ku tiyisisa rihanyo ra yena ni ku hlayisa mali hi swiphiqo swa rihanyo.

Va endla leswi hikuva va lava ku tiyisisa leswaku u ta kota ku hakela swikweleti hi nkarhi.

Ndzi nga n'wi byela leswaku mali ya yena a yi nge vi na vuhlayiseki lebyinene.

Capitec-i a yi kumi mali ya ntswalo tanihi mali yo tshembeka leyi u nga ta kota ku yi tirhisa ivi ABSA yi kombisa mali ya ntswalo tanihi mali leyi u nga yi hundzisiwaka mali yo hambanahambana yo hakela swikweleti ni switirhisiwa leswi hambaneke, ivi FNB yi kombisa mali ya ntswalo tanihi mali leyi u nga ta kota ku yi tirhisa yi tshinela mali leyi lombiweke eka akhawunti ya wena.

Machonisa i munhu loyi a lombaka van'wana mali hi ndlela ya xirhendzevutana loko munhu a ta lomba mali eka mina a ndzi ta va nyika nawu wa ku munhu u fanele a tsariwa a nyikiwa khondirakiki leyi tsariweke hi nawu naswona ntswalo wu fanele wu landza nawu wa MCR.

Vu kahle bya kona i ku sirhelela mali vubihi bya kona i ku cinca ka exchange rate.

Ina i nawu wa kahle hikuva wu sirhelela vatirhisi hinkwavo va tindlela na ku olovisa mindhavuko ya ku hakela swihoxo.

U tiyisisa leswaku foni ya wena yi na netiweke ivi u landzelela menu leyi kombisiwaka.

Ku pfuna leswaku va kota ku xava swakudya ni swilo swa siku na siku u pfuna ku hakela ndhawu yo tshama.

Ku kombisa ku hambana ka thekinoloji ku olova nkarhi ni vuhlayiseki.

Ndzi nga titwa hi mikandziyiso yo hambana hi ku ya hi xiyimo xa mina ya swa timali hi ndlela leyi xikweleti xexo xi ndzi khumbaka ha yona.

Ina cash send yi hlayisa mali hikuva ku laveka khadi ni ID ku kota ku yi teka yi tlhela yi pfuna lava nga na swilaveko hi xihatla.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko va nga hakeli ku na switandzhaku swa kona leswaku swi nga va endla leswaku va helela va ri vaka machonisi naswona ndzi nga va tsundzuxa leswaku swi na nkoka ku hakela hikuva loko u loveriwini swi nga hunguta mbitsi ya nkarhi wolowo.